Ke nahana hore re le setjhaba South Africa re na le tokelo ya hore re kgone hore re ngolle mabarebare, re hlalose hore ha ngata ntho tseo re di bonang mabarebareng ke ntho tse mpe fela. Ho kaba jwang ha ho ka ba le matsatsi a itseng moo batho ba rona ba South Africa ba tummeng ba kgonang hore ba hlomphuwe, ba hlomphuwe ka hore ba re bontsha hore na o qadile jwang hore ebe motho ya tummeng ka lena letsatsi. Hore batjha ba rona ba tsebe hore na, batho ba nang ba tummeng ba entse jwang hore ba be moo. Ke nahana ha o kaba maybe le suggestion, suggestion box ho ka ba beterenyana ka ba le thahasello yano batjha hore ha se ha ngata moo ho ka nnang ho ba le dintho tse mpe tse buang ka batho ba tummeng le tse ntle tse ba di etsang, le tsona di tla nne di hlahelle.